Izinyathelo ezingathathwa ezingathathwa Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika, izinto eziy'nqubomgomo, ukuthi uhulumeni ungathumela abantu abantu abahloli. Abahloli kulezo zindawo abahloli njalo beyo-check-a, beyobona ukuthi izinto ukuthi ukuthi abantu abakhubazekile baphila impilo enjani. Nokuthi nje bahlezi begcina nokuthi abasebenzi bakuleyo ndawo baphatha, baphatha baphatha abantu abakhubazekile ngendlela enjani.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi nabanakekeli bangazama ngayo yonke indlela ukuthi bafinyelelise ulwazi kalula kula bantu abasuke begula bephethwe isifo sengqondo. Mhlampe bangabazama , bangazama ukubatshela into eyodwa kaningi kaningi ukuze bazame ukuyizwa kahle into abasuke bezama ukubatshela yona.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi bezempilo bangazama ukuthi babahlalise phansi bonke labo bantu abasuke bephethwe yilesi sifo. Bebaxwayisa ngezinto abangazenza noma izinyathelo abangazithatha, ukuthi akukona ukuphela komhlaba loku kuthi basuke bephethwe yilesi sifo. Nokuthi basafana, babatshele nokuthi basafana nabanye abantu. Akukho lutho olushintshile nje kushintshe ukuthi bona baphila baphuza ipilisi, laba abanye abasuke bengaphethwanga ileso sifo, baphila abaliphuzi ipilisi.

Indlela imililo ecishwa ngayo emijondolo akuyona indlela esuke kuyindlela elungele ukucisha umlilo ngoba emijondolo esikhathini esiningi ihlangahlangene sisuke singekho isikhala esanele ukuthi Isicishamlilo sikwazi ukungena siyocisha umjondolo uma usushunqa. Bese kuthi ezindlini zendabuko ezisemthethweni isicima mlilo siyakwazi ukuthi singene sifike sicime umlilo sithole wonke, sithole yonke yonke indlela yokucima loyo mlilo osuke usushunqa.

Ngicabanga ukuthi indlela elungele ukwelashwa kwalo muntu osuke esegula ngalesi sifo sokuthelelwana ongaboni ukuthi uhulumeni ungathumela izimoto zikahulumeni. Lezi ezifana nama-mobile clinic kulabo bantu. Mhlawumpe noma uhulumeni ungathumela umsebenzi kahulumeni osuke esebenza kwezempilo ayosiza loyo muntu mihla namalanga.

Cha, angivumelani naleyo nto ukuthi intsha ilawule inzalo ngaphandle kwemvume yabazali, ngoba ukulawula kwenzalo kunazo kunazo izinto ezisuke zibe umthelela omubi enganeni. Mhlampe izifo ezisuke ziza naloko naloko kujoveka kokulawula inzalo. So, ngicabanga ukuthi umzali kumele ayazi yonke into esuke iyenziwa intsha esuke yenziwa ingane.

Ngingayiqala ngokuthi ngiqale ngimtshele ukuthi lesi sifo esisuke simphethe singumbulalazwe kangakanani, nokuthi siyingozi kangakanani. Enye into engingaphinde ngimexwayise ngayo ukuthi kuzomele athathe . Aphuze amaphilisi wakhe ngesikhathi esifanele esisuke siqukethwe ulo , ulo osebenza kwezempilo osuke emnikeze wona esibhedlela. Nokuthi angeke awaphuze impilo yakhe yonke. Kuzoba yileso sikhathi leso osuke egula ngaso.

Izici nezenhlalo ezinomthelela endleleni yokusoka kungaba izinto ezifana nokuthi umfana uma ezoyosoka angavelelwa isifo. Kungavela izifo esithweni sakhe.

Baphathi ngibona kune-line ende kakhulu. Kuhlanganiswe nabantu abagulayo, nabantu abazolanda amapilisi. Kungenjani uma ningathola isu lokuthi nihlukanise amalayini wabantu abazolanda amaphilisi wabantu abadala, nelayini yabantu abazolanda amapilisi.

Malume Bheki isifo sofuba siyingozi kakhulu emuntwini osemdala kakhulu ngoba sibulala amaphaphu womuntu. Ekhwehlele kakhulu isikhathi sibe side, sibe side isikhathi and lokho kungagcina kukwenza ukuthi ashone.

Izinsiza ezinganceda ugogo kule simo abhekane naso ukuthi uhulumeni kwesinye isikhathi usuke ehlanganyele namabhizinisi asuke ethengisa izinto ey'fana nalezo y'buko ezidingwa ugogo. So, nalawo makhampani asuke ekhiphe izibuko zamahhala enikeze umphakathi.

Imitholampilo yasemaphandleni ingenza indaba into yokuthi mhlawumbe ikhulumisane nohulumeni ekuthenini uhulumeni azame ukukwakhela abantu abakhubazekile izindawo ezifana nokuthi nabo noma behamba ngama-wheelchair bekwazi ukuthi bagibele isitobhu. Bakwazi ukungena nasezindlini zabantu abakwazi ukuzihambela ngezinyawo zabo. Bengazitholi bona .

Ngowami umbono, ngibona ngathi uhulumeni ney'nhlangano ezizimele bangazama ngayo yonke indlela ukuthi, abesifazane ababhekene nezempilo zokuzala bangabatholela amagumbi. Babakhele amagumbi abe maningi ngoba esikhathini esiningi bazithola sebeshoda ngamagumbi okuthi beluthole uncedo ezibhedlela.